Malwetse a mantsi o ka bona kalafi kwa tleliniking. E leng bo malwetse a tlhogo, malwetse a mala, malwetse a mafatlha, kokoana tlhoko jalo le jalo. Kalafi o ka e kry-a ko tleliniking.

Batho ba ba phelang ka bogole, ba lebane le dikgwetlho tse dintsi thata mo maphelong a bone. Gonne go na le mafapha a e leng gore ga ba ba akaretse go o na. Mme ga ba ile mafapheng ao, ba bona go le bokete thata go kry-a thuso ka jalo ke retloetsa mafapha otlhe a molefatsheng gore a dire gore batho ba ba phelang ka bogole ba kry-e thuso bantlha gongwe le gongwe, gotlhe le gotlhe le mo malapeng.

Ga di dintsi dipalangwa tse di dirisetswang batho ba ba nang le bogole mo lefatsheng. Ka jalo nna ke akanya gore di oketsiwe gonne di thusa batho e le ruri. Ga di ka nna dintsinyana, di equipment-e tse ba ka di dirisang gore di bathuse ka bogole ba bone, go ka nna botokanyana, ebile bangwe ba di kry-e mahala.

Ke ka mothusa gore reye lefapheng le a tsieditsweng go lona, go ya go tlhalosa tsietso ya gage. Ka jalo re nnisane fo fatshe re lemogisane di tsietso tse di kileng di a mo diragalela, re kgone le go tlhalosetsa ba lefapha le le motsieditseng ka tsietso eo.

TB ke bolwetse jwa mafatlha jo mongwe le mongwe a ka iponang a na nabo, segolo gantsi go tloga mo tshikeng ya tsalo. TB ke bolwetse jo e leng gore pholo ya yone o ka e kry-a ebile bo a fola. TB ke bolwetse jo bo tseneng gantsi segolo bo tsena batho ba ba nang le dikotla tse di kwa tlase thata, ebile TB e a fola. Bangwe ba ka i kry-ela pholo kwa ditleliniking, le go bontsha gore a dipilisi kana meriana e ba e fiwang ya TB ba enwa jang, ba rutiwe mmogo le go feta ka ga yona le tlhokomelo ya yona.

Ditirelo tsa kalafi ya tshoganyetso, di ka tokafatsiwa ka go tsibusa batho gore ba phele ba tshwere dinomoro tsa tshoganyetso tsa mogala, gonne dikotsi di diragala gongwe le gongwe. Mme ga re itse dinomoro tseo re ka kry-a thuso ka potlana, ga ele gore re iphitlhela rele mo maemomg a tshoganyetso a kotsi.

kalafi ya setso le moetlo ena le seabe se se bonolo ebile se se fang batho tetla le tšhono ya boitekanelo jwa mmele le semoya, gonne mekgwa ya kalafi ya setso e gofa nako ya go ikilela pholo, o nne fo fatshe o sae gope. Go dira gore bangwe ba baleng gaufi le wena ba seke ba apa kana ba amega mo moyeng le mo mmeleng.

Kankere e busula ele ruri, mme motho a ka nna aya kwa ditleniking a ya go kopa gore a fiwe di pontsho tsa bolwetsi jono. A ka tsena ditleniking a kry-a dipampitshana tse di buang di ruta ebile di bontsha ditshupo tsa ga motho a na le bolwetse bona.

Ke go ba rotloetsa gore ba batsamae ditleliniki ba bone thuso mme ebile ba direlwe digongwagongwana, gore ba kgone go bua ka malwetse ao a sa foleng. Gore mang le mang a kgone go itse ka malwetse ao le gore ba kgone goitshwara, gore malwetse ao a sa ba tsena. Go itseng ga malwetse go tla dira gore ba iphaphose mo go o na.

Fa ona le bolwetse jwa go nna le high blood pressure, o ka ikutlwa o opiwa ke tlhogo moso le moso kana tsatsi le tsatsi o utlwa osena takatso ya dijo, mme o ulwa boleng ba bollo jwa mmele bo ya kwa godimo kgapetsakgapetsa.

Ke ga batho ba rekisa dilo ba sa itse gore dilo tseo di thusa jang, mme ebile ba sena boteng ka ga kalafi ya tsona. Mme ebile nako nngwe pele ga o ka kry-a dilo tseo ba di go rekisetsa pele, o sa itse le gore a dilo tseo di tla go thusa kana jang.

Bolwetse jwa TB bo tlholwa ke dilo tse dintsi. Mongwe a ka kry-a TB gonne o goga motsoko. TB e ka tlholwa ke gore mongwe mo tsalong o na nayo, TB e ka tlholwa ke bokete jwa mafatlha. Mafatlha a gago ga a ikutlwa a le bokete, kana TB e ka tlholwa ke ga o ntse o le busy o berekisana le di dust-e. TB e a alafega, o ka ya tleliniking ba go neela dipilisi tse o ka dinwang ka temana kana ka dikgwedi.

Pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe ha e ame boleng jwa botshelo jwa batsofe, gonne batsofe batla kry-a tlhokomelo gotswa mo pension-eng, ka gonne ga ba setse ba tsofetse ga ba na matla a go dira le matla a go bona madi. Ka jalo se se ba thusa gore ba kgone go iteboga ba itheketse dingwenyana tse ba ditlhokang.

Dikgwetlho tse tlhomameng tsa kalafi ya HIV le TB mo mafelong, tse di diriswang ebile di lekanyeditswe, di ka re fa dikgwetlho di le dintsi thata, gonne ga di lekanyeditswe ke mang a tla kry-ang kalafi ke mang a ka se kry-eng kalafi. Ga o ope o itseng gore ke batho ba ba kae ba ba nang le malwetse a makana mo mafelong ka jalo, kalafi ya bone tlameile e nne ntsi mo bo ditleliniking gore mang le mang yo o ka tlang le kamoso bolwetse bo, bo mosimoloa be be bakgona go motsenya mo kalafing ba sa mo emisi kana bare ga bana di tsa gore ba ka mothusa.

Go bopa mafelo a a sireletsang batho ba ba falotseng tshotlakako, go bonagala e le dikgwetlho di le boima thata, gonne bangwe ba tsona go boima gore batle go ipaa mopele ba amogele gore bona ba mo tshotlakakong. Ebile re ka thusa batho bano gore ba fole le go ba naya matla ka go ba rotloetsa gore ba eme kwa pele ba bue ka tshotlakako, pele tshotlakako eo e ka isa marapo a bona go beng kana mmele go beng. Re ka thusa batho ra ba neela matla ka go ba bontsha bo di-psychologist-i jalo le jalo, gore di-psychologist-i di ba thuse go ba rotloetsa gore ba kgone go ema mme ba itse gore ga go bogole bope ka ga bone.

Itsege gore kalafi e fitlhela bonolo kwa ditopropong gonne mo motseng, ditleliniki di na le gote ga oile go bo gote babereki e leng di Nurse ga bawo kana di Doctor. Nako nngwe o na le go fitlhelela gotwe dipilisi tse di itseng ga di se di fitlhi. Janong re tshwere dikgwetlho tse dintsi tsa tlhokomelo tsa boitekanelo mo ditoropong, gonne batho ba bangwe ga bana madi a go ya ditoropong go bona thuso.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo mme ebile di kgakala le metse, gonne ko magaeng puso ga e tsamaisi dilo ka potlana jaaka ko eseng magae teng ebile gabana dilo, dikgwetlho le dilo tsa gore baka kgona go tsosolosa ditleliniki. Seo se ama batho gonne batho ba bang ba duela madi a di palangwa goya ditleliiniking bangwe ba kopa baegelwane ba bona gore ba ba ise ditleliniking.